Umntu oneswekile uhlala echama rhoqo, kuhleli nje utshiswa ngumchamo. Uhlala esitya njalo, ngalo lonke ixesha uziva elambile. Ulusu lwakhe luhlala lomile, luhleli nje lifuna uthanjiswa, kanti uziva esoloko ediniwe. Aphinde noba uyatya umzimba wakhe ungatyebi, azibone ene-weight engacacisekiyo ukuba kutheni isezantsi okanye ebhityile. Kanti nezilonda zakhe xa ethe wasikeka ziphola kade.

Umntu onoxanduva lokwenza loo nto ngurhulumente. Ngoba kaloku abantu abasoloko benayo imali, kunjalo nje abayilawuli imini abaza kugula ngayo.

I-CPR inyusa amathuba omntu ukuba makaphile. Uba kuye kwakho umntu oqulekayo apha uze wena umenze i-CPR uyakwazi laa mntu ukuphila ngenxa yoba ukhawuleze wacinga kwaye unalo uqeqesho le-CPR. Umzekelo, apha esikolweni xa kunoquleka umfundi, okwalo mzuzu sisalinde iambulensi singakwazi ukukhabe simnceda nge-CPR.

Umntu ongevayo kufuneka umphathe ngentlonipho njengokuba ukwazi uphatha wonke omnye umntu. Umntu ongevayo kusenokwenzeka into yoba wazalwa esiva kodwa kwimeko eyamenza waba phaa kulaa meko akuyo yoba abe ngumntu othetha ngezandla ngoku. Into ethetha uba le nto isenokwehla nakuwe ngomso, njengokuba usiva namhlanje ngomso uvuke sekusithiwa ungumntu osebenzisa izandla okanye ungumntu ongevayo. Loo nto ayithethi uba ungumntu onengqondo emfutshane okanye onengqondo ecothayo, ithetha uba ungumntu ofikelwe yinto yoba ungeva. Kanti ke nomntu ozelwe enjalo kufuneka simphathe ngentlonipho.

Kaloku makhelwane izinto ezinje ziyenzeka. Umntana uyakwazi ukuthi uzelwe engaxhuzuli kodwa umbone sele exhuzula, ingakumbi ezi zinto sizityayo zizo ezibangela into yoba abantwana baxhuzule ngelinye ixesha. Mse kugqirha, sizame ukuqonda eyona yona nto inobangela uba umntana abe kanti uyaxhuzula phambi koba sithi hayi umntana uthakathiwe. Ndingatsho ke phofu into yoba umntana akathakathwanga, kodwa ke ndicela umntana umse esibhedlele okwalo mzuzu.

Kubalulekile ukusebenzisa ikhondom ngoba iyakukhusela kwizinto ezifana nezifo zokwabelana ngesondo, i-STI, iphinde ingakukhusela nakwisifo ekuthiwa yingculaza. Ngaphandle koko ke ikhondom iyakwazi ukukubeka kwimeko yoba ungakhulelwa xa uthe wabelana ngesondo.

Enkosi makazi ngonikeza umakhulu, umphathela iyeza. Kodwa iyeza umntu ekufuneka alisebenzisile liyeza elicetyiswe ngugqirha. Uzifozonke naliphi na elinye iyeza elingacetyiswanga ngugqirha aliwulungelanga umzimba womntu. Inganobungozi loo nto kuba asiyazi kanye kanye eyona nto emfumeneyo umakhulu.

Ukutshaya kunobungozi kuba kaloku, okokuqala, kuza kubulala iziphunga zakho, uzibhaqe sele ungumntu ekuthiwa unengxaki yemiphunga okanye unengxaki yesifuba. Kwaye xa use uqalile utshaya awukwazi ukuyeka, kuba nzima kakhulu ukuphuma ekutshayeni, kunjalo nje iyaphinda le nto yenyukele uzibhaqe sowutshaya neziyobisi kuba kaloku waqala kancinci kwaye usemncinci.

Ndingazama ukufumanisa into yoba ingaba loluphi uhlobo lohlukumezo alufumanayo kulo mfana athandana naye. Naluphina ke uhlobo lohlukumezo alufumanayo kulo mfana umele alise ngaphambili kwabakwantsasana, amapolisa ke ukutsho. Ukuba uyibona ingamlungelanga loo nto, into ephucukileyo makazikhuphe yena apha kulo mfana kungekonakali kakhulu. Kunjalo nje, emva kwexesha kuyafuneka and kuyacebiseka into yoba adibane nogqirha wengqondo nowomoya, i-psychologist ke ukutsho, ukuze aphucule umoya wakhe.

Dade wethu iyandicapukisa into yoba uthi awukwazi ukuya eklinikhi kuba kukude. Ukhumbule into yoba xa usiya eklinikhi ukhulelwe awuyeli wena kodwa uyela olu sana lungaphakathi kuwe. Xa ungayi ekliniki awuyiboni inkqubela phambili yosana ukuba ithini, awuyazi into yoba usana lusengozini engakanani na okanye alukho sengozini. Ukhumbule, xa usiya ekliniki uza kuxelelwa into yoba usana lume njani. Ukuba kukho ingozi ekhoyo iyakwazi ukuvikelwa kwangexesha, kanti xa uhleli apho endlini awuzoyazi loo nto leyo. Kunyanzelekile uba uye ekliniki xa ukhulelwe.

Into ebangela le nto yimvelaphi yethu okanye ndingathi yintsukaphi yethu. Yiyo ebangela ukuba umntu oyindoda oyike ukuzidibanisa nogqirha woxinezelelo lwengqondo. Intsukaphi yethu izoba umntu oyindoda ngongathi ngumntu lo yena onomoya ongaxovekiyo. Kufuneka omelele, kufuneka azifihle ukuba ungumntu oziva njani ngento ethile. Ukuba uyahamba ayofuna uncedo kugqirha ngokomoya oxovekiliyo, loo nto ithetha ukuba uyinkenenkene. Akekho ke umntu oyindoda okufuna ukhangeleka ngathi unkenenkene. Yile nto ke ngoku umntu oyindoda avele azifihle, abe neentloni zohamba ayofuna uncedo kugqirha woxinizelelo lengqondo.

Mna andinakuyenza i-paramedic elungileyo kuba mna ndingumntu onamasikizi kakhulu, ndiyaloyika igazi kwaye ndiyacingela kakhulu. Kanti xa ukulo msebenzi kufuneka uqine, ube ngumntu onentliziyo eqinileyo, nge ngoko ke awunandilungela mna umsebenzi onje ngolo hlobo.

Ndiza kuthetha nonyana wam ndimbuze ukuba yintoni le ixova umoya wakhe ade afikelele kule meko. Ndibonakalise ukumxhasa kwaye ndicebise ukuba masidibane nogqirha woxinizelelo lwengqondo kungekonakali kakhulu. Sikhangele ugqirha okufutshane kuthi oza kusinceda ngokuthe vetshe.

Umntana onoxinizelelo lwengqondo usoloko ediniwe, akadlamki njengabanye abantwana, uyaphelelwa ngumdla wokudlala kunjalo nje uyakuthanda nokulala. Aphinde nalapha ekutyeni atshintshatshintshe indlela ebesitya ngayo, ibe yindlela engaqhelekanga. Uphinde umbone ukuba umoya wakhe usoloko uphantsi mvanje, usoloko uphantsi umoya wakhe, aphinde abe ngumntu ohleli nje uqumbile udikiwe. Ezo ke zizimbo zomoya womntana one-depression ngamanye amagama.